Kakhulu ukuba uqonde imigaqo ngaphambi kokuba uzifake entweni kanti iza kubambana nawe phambili. Ungacela umntu ongaba nolwazi lolo lwimi akuxelele ukuba kwenzeka ntoni na or ungene efowunini yakho ubhale le nto ongayiqondiyo iza kuxelela ngokolwimi lwakho. Ngokuba akufunekanga uzifake entweni ongayiqondiyo kakuhle, ingakufaka engxakini ekugqibeleni.

Kwi-stokvel kuxhomekeka i-stokvel enisidlalayo. Kuyenzeka nidlale esi sokuthi nizawufaka imali ebhankini, niyigcine inyanga nenyanga de niyoyikhupha xa kuphela unyaka. Eso ke andiboni kuyingxaki xa nibabini kungokuba umntu ugcina imali yakhe, uzawudibana nayo xa kuphela unyaka. Kodwa esi sokuba nimane nirholisana inyanga nenyanga, nibethele umntu, ndiye ndibone ukuba kungcono xa nibanintsi ningaphezu kwenani elisisibini ukwenzela ukuba umntu akhuthale. Imali xa isiza kuye ize inintsi akwazi ukwenza into ebonakalayo ngayo loo mali.

Xa uthatha i-inshorensi uzokubhatala i-access payment ngaphezulu kweinshorensi leyo ukuze uhlale imoto yakho ikhuselekile. Nokuba kuvela ingxaki emotweni yakho bakwazi ukuba abantu beinshorensi bakuncede. Kodwa loo nto yenza ukuba iindleko zemoto yakho zibe phezulu kakhulu.

Ndingayibeka ndiyiseyive uba ndiyaphangela. Xa ndingaphangeli ndingayisebenzisa ngokufanelekileyo ngokuba yenzelwe abantu abangasebenziyo, abasakhangela umsebenzi. Ndingahlupheki ikhona imali.

Benzela ukuba imali yabo ibe nintsi xa bemane betyala, betyala imali. Xa mane bebolekisa ngayo benzela ukuba imali yabo ibe ne-interest ikhule, ingami ndawonye ukuze bayifumane seyinintsi.

Ukuvula iakhawunti yasebhankini kulula kungokuba azikho izinto ezikudibanisa nezikweleti zemali zasebhankini, kungona usezawuqala ukusebenzisa imali uzifaka uzikhupha kwiakhawunti. Kanti ke xa uyivala kuba nzima kungokuba kuba khona imali ufike kuthiwa uyazikweleta, ke ngoku kufuneka uqale ubhatale ezo mali. Yile nto izawusokolisa ukuvala iakhawunti yesebhankini kunokuyivula.

Ndithande ukubhatala ngemali ngqo ngokukuba xa ubhatala ngekhadi, kukho nala mali idontswayo ngoba ubhatale ngekhadi. Kodwa xa ubhatala ngemali ngqo uba unetshintshi ibuya itshintshi yakho iphelele injalo, akho mali ezisemacaleni ziza kudontswa.

Ndiza kucela ukuba umzali wam andibolekele imali ze ndikwazi ukubhatala esikolweni ngokuba ndinyanzelekile ukuba ndiqhubeke nesikolo ndifunde. Loo mali siza kuyibhatala xa sendigqibile esikolweni sisebenza kancinci kancinci.

Ndingangcambazisa ndicele nasebazalini ukuba bandincedise ukuthi ndikwazi ukwenza izinto zam. Ndingazama nokufumana umsebenzi ndikwazi nam ukufumana imali esecaleni. Ndikwazi ukuqhuba ubomi de ndigqibe ukufunda.

Kuthethwa nge-savings account okwaziyo ukuba xa ufake imali yakho ingamane itsalwa kuthiwa itsalelwa into ethile nento ethile yibhanki. Uba ufake i-five randi yakho, uzodibana nayo kuyi-five randi yakho, akho nto eza kuyidontsa.

Kubaluleke kakhulu ukuba nomasingcwabane kungokuba umntu angabhubha nanini na, abantu bakokwenu baxakane nento ukuba baza kungcwaba ngantoni na. Ithi kanti usuka nakusapho olungathathi ntweni. Xa kanti xa unomasingcwabisane bayakwazi ukukwenzela yonke into abantu bomasingcwabisana ungasokolisi usapho lwakho.

Bantu asihleli sinemali ngamaxesha onke. Ikhadi lekredithi liyakunceda ukuba kakukhona into engxamisekileyo ofuna ukuba nayo okanye ukuyithenga, uyayithenga ngelo khadi lakho lekhredithi. Ze xa unayo imali ngemva ubhatale elo tyala lakho.

Vakalelwa buhlungu ngoba iminyaka elandelayo ndiye ndakwazi uba ndifunde mahala kwibhasari. Kodwa ke ndingazama ukuba sithethisane nabo ndiyibhatale kancinci kancinci. Ukuba ndirhola ngenyanga ndiyibhatale ngenyanga kancini kancinci imali ndide ndiyigqibe.